Mina angikaze ngibe nenkinga yokuthi ngibanjwe inkunzi yizimoto zokuthutha ezifana no-Uber noma no-Bolt. Kodwa ukhona umuntu engimaziyo owake wehlelwa yile nkinga.

Abashayeli bamabhasi badlala indima enkulu ekuthenini baqinisekise ukuthi abagibeli bafika lapho bayakhona bephephile ngoba bafika ngesikhathi ekumele bafike ngaso ezitobhini, futhi babahambise emsebenzini ngesikhathi. Abantu abasebenzayo bafike ngesikhathi.

Cha angeke ngigibele itekisi eligcwele ngoba uma kungenzeka lelo tekisi lingena engozini yemoto, ngiyoba senkingeni futhi ngiyoba ngumuntu wokuqala ozolimala ngoba ngizobe ngingahleli phansi ngimile. Ngingalinda enye imoto ngigibele bese ngiyachaza uma ngifika emsebenzini ukuthi imoto ekade kumele ngiyigibele ibigcwele, ngase ngalinda enye elandelayo.

Yebo, ngake ngaba nayo inkinga, ngangilinde imoto engangiqashile i-Uber, koda ayangafika base bedonsa imali yami. Ngayixazulula leyo nkinga ngokuthi ngibasendele i-imeyili ngichaze ukuthi kwenzakaleni, base bayibuyisa imali yami.

Ngithanda ukuthenga amasneksi, amaswidi kanye noshokholedi. Okunye engikuthengayo uma ngizohamba uhambo olude, amanzi okuphuza kanye ne-eneji drinki.

Uhambo lwebhasi olude engake ngalithatha, ngake ngasuka eNyukhasela KwaZulu Natali, ngaya e-Free State, eBloemfontein. Isikhathi ngasidlulisa ngokuthi ngilalele umculo, ngidlale ngidlale nomdlalo wakumakhalekhukhwini.

Sawubona, nogada. Ngilahlekelwe ithikithi lami lokugibela isitimela bese ngigibelile. Ngiyaxolisa ukuthi ngililahlile, ngizamile ukuthi ngilicinge ngabuza nobhuti lo okade eme la eceleni kwami ukuthi akazange yini eze alibone. Kepha uthe akazange eze elibone. Ngiyaxolisa ngempela angazi ukuthi ngenzenjani.

Sawubona, nogada. Ngiyathemba uyaphila. Ngingathanda ukuthi ngibuze ukuthi yini ndaba izitimela zanamuhlanje zingahambi ngesikhathi? Ngoba ngiyabona ukuthi sekunesikhathi ngilinde isitimela ekumele ngiye ngaso emsebenzini, kepha asifiki. Ubani engingakhuluma naye ukuze engichazele kabanzi ukuthi kwenzakalani ngoba ngishawa isikhathi sokuthi ngifike emsebenzini? Ngingathemba uma ungangisiza.

Ukudla engizokupakisha uma ngizohamba uhambo olude, ngingapakisha idombolo kanye nolimi lwenkomo ngoba ngiyalithanda.

Ngikhetha izinhlobo ezintsha ezifana nama-Quantum, ngoba zivulekile ngaphakathi futhi uma uhlala uhlala unethezeke. Akufani nesikwele, ngoba isikwele uma ugibelile nihlalisana kabuhlungu ezihlalweni.

Uma umgibeli esebenzisa izimoto zakwa-Uber noma zakwa-Bolt ebusuku, kuzomsiza ukuthi athumele umuntu amethembayo kanjengomngani noma umzali wakhe i-location yokuthi ukuphi. Ngaleyo ndlela leyo uma evelelwa inkinga uzokwazi ukuthi axhumane naye, axhumane naye amtshele ukuthi ukuphi nendawo futhi usevelelwe inkinga ekanje. Futhi kubalulekile ukuthi uma umuntu ezoyigibela imoto, athathe isithombe senamba puleti asithumele kumuntu omthembayo khane ezosizakala uma evelelwa yinkinga.

Mina ngincamela ukuthi ngibhukhe ibhasi le thikithi ku-inthanethi ngoba kuyaye kube nezipeshali ezihlukahlukene. Kunokuthi ngihambe ngiye esitolo ngiyothenga ibhasi le thikithi.

umbuzo engingawubuza ukuthi, ngingababuza ukuthi kuzothatha isikhathi esingakanani ukuze umgwaqo ulungiswe, futhi imigodi ivalwe? Enye into engizoyibuza ukuthi, leyo mali leyo izohanjiswa kobani? Izohanjiswa kwikhansela noma ikhona inkampani abazoyiqasha bona ezolungisa umgaqo?

Yebo, ungaba khona umehluko uma izinkampani zokuthutha ezifana no-Uber no-Bolt zingaba nezaphulelo zabafundi. Ngoba abafundi bazoqala ukuthi besebenzise u-Uber no-Bolt isikhathi esiningi futhi ngeke futhi beze beshayeke kakhulu emaphaketheni uma kuzomele besebenzise u-Uber no-Bolt.